Ukuba nezilawuli zabazali kubaluleke kakhulu, ikakhulukazi uma inkundla izosetshenziswa abantu abasha noma izingane. Ukuvikela izingane kokuqukethwe okungafanele njengobudlova, ulimi olubi noma okuqukethwe okungcolile. Ukulawula isikhathi. zizokwazi ukusetha imingcele yokuthi izingane zichithe isikhathi esingakanani kuleyo nkundla. Ukuvikela ukuxhumana nabantu abangaziwa. Ukuvimbela izingane ekuxhumaneni nabantu abangase babe yingozi. Ngakho-ke, uma ngibhalisa inkundla, ikakhulukazi angeke angeke ngisebenzise, kepha, kepha, kepha izingane noma abantu asebebasha, bazoyisebenzisa.

Ukuba nezindawo ezine-Wi-Fi emphakathini kunenzuzo eningi ebalulekile, ikakhulukazi ezindaweni ezifana nemitapo yolwazi, izikhungo zomphakathi, kanye kanye nasemalokishini. Ukufinyelela kolwazi nolwazi lwemfundo. Abantu abangakwazi ukufinyelela ku-inthanethi ukuze bafunde benze ucwaningo, baphothule imisebenzi yezikole noma ye-university ngisho nokuqeqeshwa ku-inthanethi. Ukuthuthukisa amakhono ochwepheshe. Abantu abangakaze basebenzisa i-inthanethi bangafunda ukuthi isetshenziswa kanjani, bafunde ukusebenzisa i-software ahlukene okubalulekile imisebenzi yanamuhla.

Uma idatha lami liphela ingakafiki usuku lungaphelile, ngizizwa ngicasukile noma ngidumele. Kuba sengathi imali yami iphelile, ingasetshenziswa ngokuphelele. Kungenzeka ngizizwe sengathi ngilahlekelwe into engiyisebenzisa, engiyisebenzisa, ikakhulukazi uma bengisazoyisebenzisa. Nokugcina into ezibalulekile njengezithembiso, amafayela, noma ukuxhumana nabantu. Kuba, kuba, kuba wukuphoxeka kuba ukuphoxeka ngoba kukhona ithuba engingalisebenzisanga kahle.

Ngicabanga ukuthi uma ukhangisa nge-wireless kuwusizo kakhulu emabhizinisini endawo. Umsakazo ufinyelela abantu abaningi abahlala endaweni ethile. Ngakho-ke uma ibhizinisi lidinga amakhasimende endawo, izikhangiso zomsakazi, izindlela eziphumelelayo yokufinyelela kubo. Lokhu kuyiqiniso futhi abantu abantu basayilalela umsakazo nsuku zonke, ikakhulukazi ngesikhathi besemqashweni noma besemsebenzini. Lokhu kusho ukuthi izikhangiso zilalelwa noma, iningi futhi zingena zingena emqondweni kuwo wonke umuntu.

Yebo, izinhlelo zokusebenzisa zezempilo zingakhuthaza imikhuba engcono, kodwa lokhu kuya ngesimo esithile. Kungani zikhuthaza imikhuba imikhuba engcono? Ukulandela inqubekelo phambili yezinhlelo ezinjenge-Fitbit, MyFitnessPal, noma ama-headset space. Zisiza abasebenzisa ukuba balandele ukudla kwabo, ukuzivocavoca noma impilo yengqondo. Lokhu kwandisa ukuqwashisa.

Cha, akuwona wonke ama-network-i avumela idatha engasetshenziswanga ukuthi idlulele enyangeni elandelayo. Lokhu kuya ngenqubomgomo yomenzi wesevisi. Abanye, abanye baye bevume ukuthi idatha ingasetshenziswa i-enrol over yengenyanga elandelayo. kuyilapho abanye ingapheli bese iyaphela ngokuphela kwenyanga noma isikhathi esithile. Isibonelo, u-MTN ngokuvamile i-MTN ivumela i-overall, i-overall yedatha ethile, kodwa kuya ngohlobo lwe-bundle oyithengile. U-Vodacom baney'nhlelo lwe-overall lwamanje ama-bundles. Ela-Vodacom lijwayele ukungapheleli kuze kudlulele kwinyanga elandelayo.

Abaculi bendawo kwaBhuqa, uQhamanisowani ucwaningo lwakhe lwengoma luhlobene nomlando nabantu baseMthatha. uZoko SA umculo umculi owenza i-Afro source ne-Gospel ngolimi lwesiXhosa edume ngezwi elinzulu .